Engakatshati uyakwazi ukuya emngcwabeni ingathwelanga entloko kwaye iyakwazi nokuveza iingalo zayo. Umntu otshatileyo kunyanzelekile ukuba azifihle iingalo zakhe ukuhloniphisa. Athwale nasentloko, nesinxibo kuyatsho ukuba kunxitywa umbala othile.

Kuba loo nto kwaXhosa ibonisa intlonipho. Xa ungena endlini awukwazi ukungena uthwele umnqwazi kwaye loo nto ibonisa ukungahloniphi. Naxa uthetha nomntu omdala xa uthwele umnqwazi ubonisa ukungahloniphi.

Ukutya kwesiNtu sethu kubaluleke kakhulu. Xa kuphekwa ngamaqela kufuneka kubonakalalile ukuba isiNtu sakho usibonakalisa ngoluphi uhlobo lokutya.

Umphokoqo kufuneka usebenzise amanzi amancinane ufake netyuwa, ukuze ungathambi ufane nepapa yokutyelela nesishebo.

Kufuneka alinde de afike kwiminyaka elungileyo yokuba aluke. Akakwazi ukoluka esimncinane ngokuba loo nto ayivumelekanga ngokwesiko kwaye baza kudelelana nobhuti wakhe xa beza koluka ngexesha elinye.

Ndifunde ngemvelaphi yam neengcambu zam ngokuba abantu abadala bahleli benolwazi ukusegqitha thina. Basifundisa ngemvelaphi yethu, basifundise nendlela emasiphile ngayo ebomini bethu ukuze izinto zethu zihambe kakuhle.

Ezinintsi kuye kuhlinzwe ibhokhwe kuthethwe nabantu abadala, kuthiwa ngxe ngesi senzeko esenzekileyo. Kwaye ke baza kuhlawulwa ngezo zinto, kuxhomekeka ukuba loluphi usapho kungokuba imizi ayifani kwaye namasiko awafani.

Umleqwa yinyama yenkukhu, ezi iinkukhu ke ezasemakhaya esizikhulisa ngombona namanzi kuphela. Azifani nezi ezabelungu ezithengiswa ezivenkileni, ezikhuliswa ngokuba zitofe ziphiwe ukutya oku okuzawuzenza ukuba zityebe kakhulu. Umleqwa zezi ezasemakhaya esizikhulisa ngombona, umbona kuphela. Zidla ngokuba ke zibe zezi ezizi-colour oobhlekhi, ii-colour ezinjalo nje, imibala.

Eli siko liyayifezekisa injongo yabo. Kungokuba xa bebuya phaa entabeni babuya sowubabona ukuba ewe bangamadoda. Indlela abaziphatha ngayo nezenzo zabo bayabonakala ukuba ewe baqeqeshekile. Inceda kakhulu into yokuba baye phaa entabeni.

Inceda kakhulu into yokuba abantwana bafundiswe ngolwimi lwasekuhlaleni, ngokuba abanye abantwana izinto bazifeyila kungokuba abaziqondi xa zifundiswa ngolwimi lwesilungu. Xa kanti umntana xa ecaciselwa ngolwimi olu alaziyo ulwimi lakowabo into angayipasa aphume emagqabini.

Idombolo uqale wenze intlama yakho yoba kuthelwa iswekire, iyisti netyiwa, udibanise iflawa namanzi. Uyithathe intlama yakho uyibeke elangeni okanye uyifake emanzini ashushu ukuze inyuke. Ngelo xesha usenze njalo upheka inyama yakho uba idombolo lakho uzolenza nenyama ecaleni, ibe inyama yakho ibila phaa, ibhadla. Xa isezawuvuthwa isonka sakho, intlama yakho seyinyukile, uyayithatha intlama yakho uyayifaka phaa enyameni zibile zonke, umhluzi wenyama phaa entlameni yakho seyisisonka. Xa sokuvuthiwe konke uphakele abantu batye.

Fundisa ukubulisa kuqala, umolweni. Kungokuba yinto yokuqala oyithethayo leyo xa uthetha nomntu, yindlela yokuba ubulisa kanjani na. Nendlela yokutsho igama lakho, ukuba igama lam ndingubani bani.

Umntu makabe namaxesha wokuba apho ehlala khona uba usebenza kuloo ndawo, uhlala kuloo ndawo, xa efumene ikhefu kuloo ndawo asebenza kuyo uyahamba aye ekhaya ayohlala khona. Ukuba ungutitshala, xa uvala izikolo uhamba uyohlala ekhaya, xa kuvulwa izikolo uhambe uyohlala kwakho apho usebenzela khona. Loo nto iza kwenza ukuba ukwazi ukuzinakekela zombini ezi ndawo.